Batho ba bang ba re ha ba kgone ho ya dipetleleng ka baka la hore ke hole le moo ba dulang, mme ha bana makoloi a ka ba isang moo. Hape ba bang ba re na tshwaro e ntle ha eyo hohang dipetlele. Ke ka hoo ba sa kgoneng hore ba ye dipetleleng. Ba bang ba re ba bona batho ba bangata ba hlokahalla dipetleleng, jwale ba tshaba ho ya.

Nna ke ne ke sa tsebe hore Phupjane ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna, hobane ha ke soka ke utlwa ho buahala ka yona kapa ho etswa se itseng ka yona ke bophelo bo botle. Ke nahana hore mohlomong ha eka ya buhala ka yona bo social media-eng, ke moo nka kgonang ho utlwa ka yona hobane ke hangata moo re fumanang dintlha teng. Mohlomong le ha ba ka beha mohlomong di sepetlele kapa ba fa batho di-pamphlets hore ba tsebe mohlomong ke moo re ka kgonang ho tseba. Tjhe, kannete ha o buahale haholo ka yona.

Matshwao a ngata ha batho bana ba batho ba rata ho bua ditjhelete tse mona tse hodimo. Ebe motho a re, ha o ka mpha feela lekgolo feela ka mora di-hour-a o tla bo so ona le tjhelete e kalo ka million-e empa batho bao ha ba kgone ho hlaisa bopaki ba hore bona ba kile ba fumana di-million-e. Mme o ka ba tshwara jwalo hore tjhe, ha ba bue nnete.

Ee, ke nahana hore ho bohlokwa hore e kenyelletswe dikolong. Ba hlalosetse bana hantle hore na hobaneng e etsuwa? Hape e etswa ke bo mang? Ha jwang? Ba be le tsebe hore motho a tsebe hore yena o tlo bolla kapo ha batle ho bolla na? Ebe kgetho ya hae hobane hangata batswadi ba bangata ba tshaba ho bua le bana ba bona ka dintho tse ding. So ha e buahala dikolong e betere haholo.

Mmuso wa rona o ka etsa hore o tsetele tjhelete e ngata haholo ho tsena tsa lefapha la bophelo bo botle. Mme hobaneng batho ba bangata mona ha ba sebetse, mme ha ba kgone ho ka afford-a dipetlele tsena tsa poraefete. Ba etse hore tjhelete e ba e tsetelang lefapheng bo botle, ebe tjhelete e ngata kannete.

Mme, . Atjhehe kannete ne ke le mona shopong ke re ke reka dipidisi tsa hlooho. Atjhe kannete ha di ture, ha di ture. Eh-eh ha ke bone ke tla kgona ho di reka. Ee, atjhe price ya teng e phahame haholo, di theko e hodimo haholo.

Ho bohlokwa haholo hobane batho ba dulang kwana mekhukhung hangata ba hole le ditleliniki, mme ha ba kgone ho ka itsamaela ho ya moo. Ba bang ba kulela ka matlung, hape ha bana bahlokomedi ba ba isang ditleliniking. Jwale ho hlokeha hore tjhe, kannete ha di le teng ditleliniking tseo haufinyana di tlaba thusa haholo.

Batho ba sebetsang di-ambulance-eng ha ba kgonne ho finyella ho notho ya kulang ka pele hobane ha o founela ambulance, o founela call centre-eng ya bona e hole kwana. Mme jwale ha ba tlameha ba o kopanya le batho bao ebe bona ba founelang sepetleleng seo moo wena o leng haufi le sona. Mme jwale seo se nka nako e telele hobane ba ho dipotso tse ngata haholo. Ha ebe e ne le hore hona le dinomoro tsa sepetlele hantle moo o ka kgonang ho founela teng e ne e tloba bobebe haholo. Hore re tsebe hore ha o batla ambulance ya moo o leng, o founela batho ba ambulance ya sepetlele seo o leng haufi ho sona eseng o founele kwana province-eng pele e nka nako e telele. Ka nako e nngwe le di-ambulance di a shota sa kgoneng ho .

Dumela titjhere le kae? Atjhe ka nnete, ke utlwile hore le ruta bana ba rona ka tsa thobalano. Nna nthweno ha ke e thabele haholo hobane jwale bana bana ba tla etsa nthwena eo le ba rutang ka yona, ba tla bona e le nthwe ntle ba tla bona. Le rona batswadi re le batho ba jwang hore re etsa dithobalano hoba ba utlwa ka lona. Nna ntho eno ha ke thabele ebile ha ke rate hore ngwanaka a tsebe ka yona. Kannete tjhe, ke kopa ekare e ka emiswa ha eba ho ya kgonahala.

Tsela e ntle ya ho etsa ntho tsena ke hore o ka bedisa ditlama tseo o nahanang hore di ka o fodisa. Mme o se ke wa nwa meriana eo le wena o tsebang hore tjhehe, ena kannete e hloka lefapha la bophelo bo botle. Eseng meriana e mona e re e tlwaetseng ya setso.

Tjhehe, ha hona moo ho etseditsweng batho bana ba tsamayang ka ditulo ebile ha ba yo batho bao ba hirilweng ba jwalo. Hobane tjhe, kannete mona ke mapolasing haholo ha ho tshwane le ditoropong tsena tse kgolo.

Ntatemoholo wa ka ha ka se a fokola ka kelello, nka mo isa lefapheng la bophelo bo botle moo teng ho hlokomelwang batho ba baholo ba tshwanang le ena. Hobane jwale motho a jwalo o hloka ho hlokomelwa nako e kgolo le e nyane. Ha nke ke ka kgona ho mo hlokomela hobane ke tla nne ke tswe ke kene, ke ye mosebetsing. Ka nako e nngwe ke ya ditoropong mme ebe ke mo siya ka tlung, o tla sala lemala.

Kotsi ya mmele o moholo ke hore o qetelletse ona le obesity, lefu lena la batho ba nonneng haholo ebe ha o kgone ho hema hantle. Ba bang ha ba kgone ho tsamaya hantle hobane jwale mmele wa bona o moholo haholo. Ba bang dijo tse ding tse itseng ha ba kgone ho di ja hantle ka baka la hore mmele wa bona o moholo wa .

Ditokelo tsa bona ke hore ba thuswa pele ha ba fihla sepetlele. Ka mantswe a mang, le ha ebe hona le batho ba bang ba thuswang, bona ba tlameha ho thuswa pele ba potlakelwe.

Nka etsa hore mohlomong batho bana ntate ba tjhakele mme mona hae. Le ha ba sa ba tle ba le bangata empa feela ba tle ho yena mona ba tlo bona hobane ke ntho eo a neng a e rata, ebile ke ntho e ka mo phedisang. Hobane jwale ha a dula a hloname tjena atjhe kannete, ke utlwa se ke sa thabe. Jwale ntate ho kaba jwang na ha re ka etsa mohlomong ntho ekareng centre nyana moo ba tla thusetsang batho teng hona mona jareteng.

Moriana ena eseng molaong ke e tshaba hampe. Hobaneng hona le mme mona a dulang pela ka mona, o la ka reka ena e tswang ka dikupung ena. Ke motho yena a nang le lefu la tswekere. A se ke a kula, tswekere ya hae kha e phahame ele hodimo, dimo, dimo. A kula jwale a se a sa tsebe o tshwerwe ke eng? Ya ba o tlameha ho potlakisetswa sepetlele. Ha fihla sepetlele kha ba mo jwetsa ba re, ke moriana ona wa hao o nweleng o ka sekupung. Ke ona oo etsang tjena. Tjhe, e kotsi haholo meriana eo ebile ha ke kgothaletse motho hore a ka nwa moriana a sa o jwetswang ke ngaka hore ao nwe.

Batho bana ba bo ntate ba tlameha ba hlalosetswe hore baoki ke batho ba kwetlisitsweng ho sebetsa ka motho e mong le e mong ebile ha ba tlo bua ditaba tsa hao ho mang kapa mang. Hore na o mme kapa ntate, ba thusa motho e mong le mong mme ha hona ho thata ka lotho hore ebe mooki wa mme a thuse wa ntate. Batho kaofela ba tlameha ho romelwa hobane re le batho kaofela ho kule bo mme feela, le bo ntate ba kula. Jwale kaofela ha rona re tlameha ho hlolwa.